Nka netefatsa gore ke dirise dilo tse di sa utlweng go fisa ka 'onne jalo tse dintsi di tshaba go fisa, gape nka dirisa di-plastic-ke tse di nang le moya gore.

Balemi le badiri ba tshwanetse go itse ka diphologolo, ba batle ngaka ya diphologolo ka gonne dingaka tsa diphologolo di itse malwetse ka mefuta-futa a diphologolo le gore ba ka di dira eng fa di tlhagile di na le malwetse kgotsa dikgobalo.

Borra dipolase ba tshwanetse go ithuta ka diphologolo ba itse le gore phologolo e tshwanetse go diriwa eng, gape ba nne le dingaka tsa diphologolo ka 'onne borra dipolase ba bantsi ga ba rutenga, ba tshwanetse go ya dikolong o go rutiwa ka diphologolo le ka dijalo.

Tamati, onion-e, lephutse ke tsone tse di rategang mo malapeng ka gonne dijo tse dingwe le tse dingwe o tshwanetse go dirisa tamati kgotsa onion mo tsona.

Fa go na le dinotshe mo polaseng ya gago, itse fela gore di botoka thata ka gonne go na le dijalo tse dingwe fa go na le dinotshe di a gola ka bophara jaaka dijalo tsa go tshwana le di-pumpkin fa go na le dinotshe di gola thata.

Balemi ba tshwanetse go dira dipetse gore ba kgone go nosetsa dijalo tsa bona ka gonne metsi a a tswang mo pompong a ka ba a na le mathata ka gonne ka dinako tse dingwe o kry-a sa tswe mara fa o 'irile petse, petse e netefatsa gore go na le metsi metlheng le metlheng. So and-e ba tshwanetse go jala dijalo tse di farologaneng ka metlha ka gonne mmu o na le go tlwaela sejalo so fa o jala dijalo tse di farologaneng mmu ga o tlwaele dijalo tse o di jalang.

Barui le balemi ba tshwanetse go itse mefuta ya di go itse gore mmu ga e tshwane, go na le mefuta-futa ya ona. Go baakanya mmu gore o kgone go jala, ba tshwanetse go dira gore fa ba ba jala dijalo ba seke ba jala dijalo tse dingwe, ba tshwanetse go netefatsa gore metlheng le metlheng fa ba jala ba jala le mefuta ya dijalo gore mmu o kgone gore o seke wa tlwaela gore ke sejalo sefe se se phelang se leng se se jalwang fa.

Nka fitlha ko lebenkeleng ka reka tamati le onion-e ga ke fetsa ka reka spinach ka gonne mo merogong e ke itseng go e apaya spinach-e ke morogo o leng bonolo go ka o apaya.

Rooibos-o ke teye e e tumileng thata mo Aforika Borwa ka gonne baagi ba Aforika Borwa ba rata rooibos. Go tlhokega ga rooibos-o go ka dira gore go seke ga ba le madi a mantsi ka gonne rooibos e rekiwa thata and-e mo economy ya Aforika Borwa e na le seabe.

Nka go tlhalosetsa gore dinonyane tse ba di bonang tse di fofang go na le tse di siameng, go na le tse di sa siamang. Se dingwe tse di ja dijalo, tse dingwe tse ke tse di jang diphologolo tse di tlhokafetseng. So, tse di jang diphologolo tse di tlhokofetseng ke gore di botlhokwa thata ka gonne mme di dira gore mo lefatsheng go seke ga ba le pollution-e kgotsa go nkga ga diphologolo tse di tlhokafetseng.

Diterebe di na le letsogo mo ikonoming ya rena ka gonne e dira morara le di-wine and-e ka kitso ya me bašwa ba rona ba ithatela bojalwa kgotsa di-wine. Fela diterebe, go ya ka nna, diterebe di na le letsogo le legolo mo ikonoming ya Aforika Borwa ka gonne ka ntle le tsona ikonomi ya rona e ka se gole re itse gore bašwa ke batho ba bojalwa le di-wine.

Fa nka simolola go simolola polase la ntlha, nka simolola ka go itse gore fa ke tla nnang polasing e go na le metsi na kgotsa pula e a na mo polekeng eo na. And dijalo tse nka thomang go di jalang ke mmidi, mmidi o dira bopi le diterebe ka gonne diterebe di na le seatla mo ikonoming ya rena.

Dijalo tse ke di itseng e ka ba e le mmidi, mmidi ke sejalo se se nnang nako e telele and se kgona go gola go se na pula fa o ka di nosetsa ka metsi, le ditapole, ditapole ke dilo tse di melang fatshe ga ga mmu. So, mo fatshe ga mmu ga go na diphologolo tse di le ngata tse di ka jang dijalo tse di tshwanang le ditapole.